Ubuhle bamakhadi esikweledi ukuthi ukwazi ukuthenga ngaphandle kwemali esandleni, ukuphucula i-credit score, ukuthola ngisho izibonelelo and futhi , kodwa futhi ububi bamakhadi esikweletu ukuthi eza nenzalo ephezulu, isikweledi esingalawuleki and kulimala i-credit record.

Ukuphathwa kwephutha le-UIF kudinga ukusebenza ngokushesha, ubufakazi obugcwele kanye nokuxhumana okuqondile nabaqashi noma i-UIF. Uma ukholelwa ukuthi awukhokhelanga ngokweqile, unelungelo lokuphikisa futhi ucele ukulungiswa ukulungiswa kwegama lakho.

Amapulatifomu omakhalekhukhwini asephenduke isango lokufinyelela ezinsizini zezimali kubantu basemakhaya futhi njengoba ubuchwepheshe buthuthuka azodlala indima enkulu ekwehliseni ububha, ekukhuliseni amabhizinisi amancane nasekwenzeni abantu baphathe imali yabo kahle.

Yebo, izimali ze-overdraft zihluka kakhulu phakathi kwamabhange, uma ufuna ibhange eligqama kakhulu kimi u-Capitec ivame ukunikeza inzalo phansi, imigomo ecacile, nezimali zokusebenza eziphansi ilungele umuntu ofuna ukonga. Koda njalo kubalulekile ukufunda imigomo nezimo ngaphansi kokukwamukela noma uluphi uhlobo lwe-overdraft.

Cabanga kwami izindleko eziphezulu ze-overdraft kwezinye izikhumo zibhaliwe ngohlobo lwesevisi, ukuqina kwezinqubo nokuthi ibhange linikeza ini ngokwehlukana, amabhange unemisebenzi ephezulu ukwesekwa kwamakhasimende okuhle kanye nezinzuzo eziningi okuvamile akhokhisa kakhulu. Kuyilapho amabhange agxile okusebenzeni kahle nasekunciphiseni izindleko zawo eziphathelene nokuphatha i-overdraft angakhokhisa kancane.

Ngisho noma umalume angawathembi amabhange ukugcina imali ebhange kungavikela engozini eziningi futhi kumuvumele ukuthi asebenzise izinzuzo eziningi ezingatholakala lapho okwenza kube indlela ephumelela kakhulu yokuphatha imali yakhe.

Ukukhetha phakathi kwezinhlelo ezimbili ezinikeza izinzuzo ezifanayo kodwa amaphrimiyamu ahlukene kudinga ukuhlola ngokucophelela izindleko nezidingo zakho, ukufinyelela kwezinsiza kanye nekhwalithi yesevisi. Isinqumo esihlakaniphile sizokuvikela ekukhokheni imali engaphezu kwesidingo futhi siqinisekise ukuthi uthola inani elifanele le mali oyikhokhayo.

Ingxoxo mayelana nezinhlelo zomngcwabo zingaba nzima kodwa ukuba nesineke, ukuqonda imizwa yabanye abantu, nokuzama ukuhlanganisa imibono kuyisihluthulelo sokuphumelela. Lokhu kuzokwenza amalunga omndeni azizwe azwakalisiwe futhi kube lula ngendlela efanele ukulungiswa.